Ngokoluvo lwam ndicinga ukuba ekona kunzima kuwutyala umbona. Isizathu soba ndithethe le nto kungokuba xa utyalwa udinga ukuba kunkcenkceshelwe amanzi, nguhlwayelwe imbewu, kupetelwe kunye nomhlaba ukwenzela ukuba uthambe ukwenzela izityalo zizawuhlala kakuhle. Emveni koku ke ngoku eyona nto ikruqulayo emntwini kulinda, ulinda ixesha ukuze umbona uchume kuvele izitiya ke ngoku kuzawuvunwa. Ukuvuna kona kuthatha xesha elincinci kuba kuyothulwa nje kufakwe kwiingobozi. Kanti ke ngoku kona utyala kuthatha elaa xesha kuba kufuneka igadiwe imimbona le.

Umlingane wam endikunye naye kwishishini ndingambonisa ukuba linyathelo eliphucukileyo eli ngoqale ndimenzele umboniso wokubana ngaba mangaphi amakhaya anebhotolo okanye amafutha la adla ngokuqatywa esonkeni aneoyile le iphuma kujongilanga. Zikhona ke neentsapho eziye zifake amafutha la kajongilanga esidudwini. Wonke ke umntu isidlo sasekuseni usibona njengesidlo esibalulekileyo asityayo. Ndithi ke ngoku kuye ukubana ngaba xa yena ecinga zingaphi iinkampani ezinoye zithenge lo jongilanga ngenxa yoba ziza mfaka abe ngamafutha ukondla ezi ntsapho. Imali engako esinoyenza.

Hayi, andiqondi. Abanawo umdla, abanawo umdla woququzela ukwenza igadi kuba kaloku kula maxesha angoku umhlaba awusajongelwa ukwenza igadi, ujongelwe ukwakha kuba eyona mali ilele ekwakheni kula maxesha angoku. Wakhe izindlu ezincinane, uqashise ngazo ufumane imali. Laa mali iza ininzi kunale yolima kuba xa ulimile uzawuthatha ixesha uba iziqhamo zakho zivuthwe kuba nemifuno, izawuba lixesha. Kanti kuleya imali impelanyanga uqokelela imali. Lilonke hayi, akuququzelelwa ukwenza igadi, akusaququzelelwa tu.

Amazwe athenga isivuno seziqhamo zalapha eMzantsi Afrika maninzi. Kodwa ke aquka iNamibia, iBotswana, iMozambique, iZimbabwe. Phinde kube khona ke ngoku laa mazwe angapha kweelwandle aquka iAmerica, iSouth Korea, iJapan neVietnam. Into ebangela uba la mazwe athenge apha kungokuba umhlaba wawo awuchumanga njengowalapha eMzantsi aAfrika kwaye neepeta ezi, imbewu yohlwayela ezi ziqhamo, abanazo bazifuna apha eMzantsi Afrika.

Ubungakanani besivuno buba nefuthe elinintsi ngoba xa isivuno sinintsi kuyakwazeka uba esi sivuno esi sithengiswe kwenzele uba kubekho imali. Kuphinde kurhwebelwane ngaso phakathi kwabantu abalimileyo, kutshintshiselwane. Umzekelo abalime ibhanana batshintshiselane nabalime amathanga. Kuyakwazeka noba ke kwakwesi sivuno sityiwe ukwenzela uba kubekho iintlutha apha endlini ke ngoku seyingadibananga neshishini. Xa sisincinci abalimi bayabethakala, bayalamba ezuswini ngoba akho mali yenziwayo ngesivuno. Bayalamba akho sivuno soba mabasitye, yonke into encinci.

Isityalo mna endinoba nomdla wosityala mna yiorenji. Iorenji iorenji ibaluleke kakhulu iorenji. Iorenji xana ngaba ityaliwe ithi ifika uhlobo lwayo ifike ininji, ininzi kakhulu. Ebunzini bayo uyakwazi uyithengisa iorenji, uyakwazi noyitya apha endlini. Iorenji ayisokolisi akufunekanga uba umntu abe ibiphekwa, ayonto iphekwayo. Uyayixobula iorenji uyitye emlonyeni. Iorenji iyanceda ukhusela izifo, umzekelo umkhuhlane. Xa ungumntu otya iorenji gqitha awumfumani umkhuhlane, awufani umfumane. Kuyabanda kakhulu ebusika umkhuhlane uxhaphakile, soze uwufumane usitya iorenji. Uyakwenza neziselo zeorenji usele nje kube mnandi. Imnandi iorenji ndiyayithanda kakhulu.

Isityalo esityiwayo endinomdla wosityala yile orenji njengoba benditshilo. Iorenji ke ilula ilula ayisokolisi iorenji. Iorenji kufuneka uqale ufumane imbewu yayo, iipeta ezi. Ufumane ipeta yeorenji, ulungise umhlaba wakho. Umhlaba uwulungisa ngowupeta, uwuvumbulule uwuvumbulule ude uthambe. Uqalise ke ngoku ufaka iipeta ezi apha emhlabeni, iipeta ezi emhlabeni, ufake umgquba, uhlakulele umhlaba wakho, unkcenkceshele umhlaba wakho ngamanzi. Iyawuba yinto yomhla nezolo ke leyo unkcenkceshela laa manzi, unkcenkceshela laa manzi, unkcenkceshele laa manzi. Iqalise ke ngoku utsho ukhula emithi le yiorenji, ikhule imithi yeorenji. Ivamise ukuchuma iziqhamo ebusika, wale ke ngoku uvuna ke ngoku iziqhamo ezi zakho zeorenji uzitye.

Umoba umoba, ubalulekile umoba. Yho, ubalulekile! Ubaluleke kakhulu umoba ngoba umoba wenza iswekile, iswekile iphuma kumoba. Iswekile ke isetyenziswa ezintweni ezinintsi, ezininzi kakubi. Phantse yonke into, konke ukutya okutyiwa ekuseni kuneswekile. Zonke amaqebengwana enziwayo aneswekile, iilekese, iikeyiki, iitshokoleyithi, phantse yonke iziselo ezamandla zineswekile. Iswekile ibaluleke kakhulu emzimbeni iye ukwenzela ube nomdla ungumntu ukwenzela uba uzakwenza yonke into oyifunayo, ikupha amandla iswekile. Yiloo nto ibalulekile umoba ngoba uneswekile, wenza iswekile.

Iingenelo zokuvelisa esi sityali singujongilanga zininzi. Umzekelo ujongilanga kuyakwazi ukwenziwa amafutha oqaba, umzekelo ibhotolo ngojongilanga. Iipeta ezi zakhe ujongilanga ziyakwazi utyiwa ziluhlaza. Ziyancedisa ezi pete ezi ukuphuhlisa ukuhamba kwegazi emithanjeni, zikwaxhasa novuko lomntu ongutata kwiinto ezidibene nasemadlelweni njengomfana ujongilanga.